Inyanga kaDisemba yinyanga eshushu kakhulu, yenza ukuba abantu basele amanzi amaninzi. Loo nto ke iphikisana nomthetho wasebakhwetheni ngokuba abakhwetha akufunekanga basele amanzi amaninzi.

Udade womkhwetha uye ibe nguye oye akhethwe ukuba aphekele abakhwetha. Umsebenzi wakhe kukwenza nokuqinisekisa into yokokubana umkhwetha utyile ekuseni, utyile emini, utyile nesopholo yakhe. Ngumsebenzi wakhe wemihla yonke lowo.

Okokuqala, amakhwenkwe kungafuneka ukuba phambi kokuba ayokwaluka ahlolwe ngugqirha. Okwesibini, kufuneka amakhwenkwe olukileyo avunyelwe ukuba ayokubona ugqirha xa ngaba engaziva kakuhle. Okwesithathu nento enganceda, kufuneka into yokokubana kubekho abantu abaqeqeshiweyo abagada abakhwetha ebhumeni.

Akulunganga tu tu tu ukuba uqashe abantu bokupheka xa usenza umsebenzi wesiXhosa. Okokuqala, aba bantu aba awubazi. Okwesibini, awazi ukuba bazawupheka ukutya okanye bazawukwenza izinto ofuna zenziwe ngendlela ofuna zenziwe ngayo. Kubalulekile ukuba uzenzele yonke into ngokwakho.

Inkosi idlala indima ebalulekileyo kakhulu ezilalini. Okokuqala, xa ngaba kukho abantu abaxabanayo okanye singathi iingxabano eluntwini, inkosi yiyo eza nesisombululo. Okwesibini, inkosi yiyo eye imele abantu kurhulumente. Inkosi ikwayiyo exabelela abantu amanxiwa.

Into ebalulekileyo xa upheka umleqwa kukuba kufuneka ungagaleli manzi maninzi. Okwesibini, kufuneka wazi ukuba umleqwa kufuneka uhlale emlilweni ixesha elide ngokuba inyama yawo iqinileyo.

Umleqwa ndiyawutya kwaye ndiyawuthanda, and inyama yawo inesongo kakhulu yodlula ezi nyama zifakwa ezifrijini emkhenkceni.

Ingcebiso endingabacebisa yona kukuba bakwazi ukuba benze ixesha lokuzifundisa ukuthetha olu lwimi lwesiNgesi. Xa befika ekhaya bangavumi ukuthethiswa ngolunye ulwimi, bathethiswe ngesiNgesi ukuze basiqhele.

Ewe, ndingathi kubalulekile ukuba kufundiswe ngesiNgesi ngoba ulwimi lwesiNgesi lulwimi oludibanisa iintlanga ezinintsi. Nokuba uya phesheya, xa ukwazi ukuthetha ngesiNgesi abantu bayakwazi ukuva.

Indima ebalulekileyo eza kudlalwa ngamakhwenkwe kukuba baqinisekise ukuba imfuyo yonke iyabuya iza ekhaya, ilala ebuhlanti ukuze kuzokwaziwa ukuba kukhethwe loo bhokhwe okanye loo nkomo eza kusetyenziswa emcimbini.

ophekwe ndim awufani nowabanye abantu. Mna ndinobuchule nobuchwepheshe ekuphekeni umngqusho. Owam umngqusho ndinqunqela itswele, ndinqunqele ikherothi, ndibe sendifaka amathambo enyama yenkomo okanye eyegusha. Ndithi ndakugqiba ndifake izinongo ukuze ube nesongo.